Ekuthengeni ikhaya kufuneka ube kanti ungaphaa kwe-eighteen years unayo isazisi kwaye unayo nomsebenzi okwenzela imali ophila ngayo. Ukuthenga kwekhaya kubalulekile kuba kaloku likhaya olala kulo elikuncedayo ngoku ngoku esi sicelo semali funeka wenze sure ukuba uyakhwalifaya.

Okokuqala, ndibuza ukuba le i-inshorensi lena yona irejistarishiwe nale endizonkampana nayo irejistarishiwe na. Okwesibini, ndizobuza ukuba i-percentage iphesenti esizokwabelana nayo masesi, like, or into ekanje njenge-shares. Okwesithathu, ndiyabuza ukuba sizosebenzisana kanjani zithini ewe, uba sizosebenzisana kanjani ndimxelele ke imigomo nemibandela yam nayo andixelele imigomo nemibandela yakhe.

Kaloku abantu bathenga imoto kuba kaloku bafuna ubomi babo bube lula. Umntu uthenga imoto kuba kaloku uphangela kude, usebenza kude ngoku ufuna indlela ezawumfikisa kwangoko. Abanye bathenga imoto kuba kaloku bafuna ukuqala amashishini wabo .

Kaloku ndingamcacisela umakhulu wam ukuba, makhulu andikubizeli ukufa kodwa ke ndenzela masowufile ukuba uhambe ngesidima nangentlonipho kwaye ke isinceda kanjani le nto. Ndingamcacisela umakhulu wam uba isinceda kanjani lo masingcwabisane kanje nakanje bese ndimcacisela ukuba isinceda kanjani kwaye ndimcacisele ukuba, ukuba umasingcwabisane makengekho yintoni eyenzekayo nenzekayo nenzekayo. Ukuba umasingcwabisane andimthatheli yintoni eyenzekayo nenzekayo, ndimcacisele kanjalo nje.

Ndingaziva kabuhlungu ndizive kabuhlungu kakhulu kuba kaloku bendifuna ukufunda kodwa ke ngoku uNSFAS nguye ke ngoku lona ondenzela ukuba ndingakwazi ukufunda. Kwaye ke ngoku ndingaziva kabuhlungu ndifowunele ke ngoku le malimboleko ukuba ayikwazi na ukuphinda indengeze okanye ndithathe engaphezulu. Kwaye ndingafuna neminye imisebenzi endisebenza kuyo kancinci ebizwa ngokuba yi-part time jobs ndisebenze phayana kodwa ndibe ndifunda ndingasiyeki isikolo.

Enye indlela yokwandisa imali okanye yokutyala imali kukwenza ishishini uzenzele ishishini kuba liyakwazi ukuqhuba kakuhle likugcine unemali kwaye ukutyala kwemali. Kwaye nokuthenga indlu okanye ikhaya kutyalo indlu iyakhuphuka njengoba usanda kuyithenga iyakhupha unyaka .

Into endingaqale ndimncede ngayo kuba kaloku abangekho sesikweni bayingozi baye bakonzakalise . Ke ngoku into endingaqale ndiyenze ndingaqale ndikwazi ndiyakwazi na ukumboleka imali umntasekhaya. Ke ngokwazi nam ndiphila kanzima ndiya ke ngoku ndihambe ndiyoripota ndiyotsho ke ngoku lo mashonisa lo mbolekisi wemali ngokuba akekho semthethweni sesikweni.